Ho shebella di-video mohaleng wa ka wa lethekeng, ke yona ntho e ke e etsang haholo letsatsi le letsatsi. Ha ke sa di shebella, ha ke bo hlothe boroko hohang. Ke di rata haholo di-video tsena, di ya nqabola, di etsa letsatsi la ka le be monate.

Ee, seyalemoyeng ke se qetetse ho se mamela matsatsing mona. Dibohodi tse ke di ratang le tse qhazang ke Chomane Chomane le Thuso Motaung. Ke ba rata haholo dibohodi tseno di a qabola seyalemoyeng. Ha o di mametse, o kgona ho utlwisisa, o kgona ho ithola o qaboha, letsatsi la hao le ba monate ka ho ba mamela feela seyalemoyeng.

Bana ba ka, o ka kgona ho shebella difilimi tsa lona mohaleng wa lona wa lethekeng. Technology e ntlefafaditse dintho tse ngata hona jwale ho etsa hore o ka kgona ho stream-a o tsamaya, o le ka koloing, o le mmileng. Hona jwale ha ho hlokahale hore o be ka ntlung o shebelle televishene kapo tse ding tsa dintho. O ka kgona ho shebella ntho tse ngata seyalemoyeng kapo hona le mohala wa lethekeng. Internet-e le satellite di entse ntho tse kgolo haholo hore di be bobebe for rona.

Dintho tse ngata tse ka thibelang sena, ke hore pele dintho di iswa ho batho hore batho ba di shebe kapo ba di bale, kapo di ye dilo print-wa. Di batlisiswe, ho etswe di batlisiso tse netefatsang hore se, se tlo ngola kapo se se tlo fuwang batho hore ba se bale, ba se shebe ke nnete. Pele le ka se kenya di-platform-ong kapo la se print-a, la se fa batho ba se bale, kapo ba se shebelle.

Eya, e tse hlokahala seyalemoyeng hobane seyalemoya ha se etse tsa lehodimo feela. Le fana ka lesedi haholo ka ntho tse ngata. Haholo seyalemoyeng se mamelwa ka koloing le batho ba baholo ba tsofetseng ba sa kgoneng ho sebedisa di-smart phone, ba sokang ba ba le di-smart phone ba mamela seyalemoyeng. Eya batho ba bangata ba ka re, ha se sa hlokahala. Mare tse ding tsa dintho le tse ding tsa dintho tse ding tse etsahalang re di utlwa ka pelenyana before di ka hlaya mohaleng ya rona ya lethekeng seyalemoyeng.

Afrika Borwa e entse bonnete hore e tiisa letsoho ho batho ba fafatsang maka ka mabitso a batho. Hona jwalo o ka ya tjhankaneng kapo wa fine-wa tjhelete e ngata ke motho oo o fafaditsweng maka ka lebitsong la hae. Molao wa Afrika Borwa ha o sa dumela se se etsahale. Le ba ditaba ha ba sa dumela o ba fe maka ka motho o mong hobane se ba etsa di nnete le dipatlisiso tse netefaditsengseo o se buang hore se netefaditswe.

Nka kgetha dipina tsa lerato le tsa monyaka. Hobane letsatsi le, ke letsatsi la lerato le la monyako, le la menyaka ho keteka lerato la batho ba babedi.

Baahisane ba ka le bone hore mmuso o re tlotse ka hodimo. Wa kenya di-extension-e tse ding Wi-Fi mare wa tlola rona, wa kenya extension-e tse ding tse latelang rona. Ebe bothata ke eng hore rona re tlotswe ha ra kenyetswa Wi-Fi? Re ka bo lokisa jwang bothata bona? Ke nahana mpe re tsamayeng, re kopaneng re ye dikantorong tsa mmuso re lo utlwa hore bothata ke eng rona re sa e thola Wi-Fi? Ha ebe bothata bo teng, re bo lokise jwang hore le rona re e thole?

Oo ke mo latelang, ke rata bonnete bo a nang le bona ha hlakisa dintho le ha bolela dintho tse etsahalang ho batjha ba kasheko. O re jwetsa tse ngata tse re ahang re leng batjha, tseo re di ratang re leng batjha, tseo tlamehileng re di hlokomele re le batjha lefatsheng la kasheko. Ke mo ratela tseo.